Imigodi emigaqweni ingadalwa izimoto ey'ningi kanye ney'moto ey'sindayo ngoba izisindo zezimoto azifani. Ezinye zisinda kakhulu ukunezinye, ama truck-i nje ayasinda engadala ukuthi umgaqo ukhathale. Okunye izimo zezulu. Iy'khukhula, iy'mvula, nokushisa okuphakeme kungaba nomuthelela ekutheni umgaqo ube nemigodi. Kuphinde futhi izinkinga zokwakhiwa kwayo imigwaqo uma umgaqo uwakha ngezinto ey'ngafanele, noma ezenziwa ngezinto ezingezona ezisezingeni eliphakeme, njengezinto ezilula noma okungahle kubonise ukubola, lezi zinto zithinta ukuqina komgaqo ngokuhamba kwesikhathi, ebese ungabi sesimeni kudaleke imigodi ngokuhamba kwesikhathi.

Ngingabuza nje ukuthi, imali yokugibela ngabe ikhule ngenani elingakanani, futhi leli nani, lithathwe kanjani? Ngiphinde ngibuze ukuthi, njengoba kunyuke imali yokugibela nje, zikhona yini iy'ndlela abanazo zokuthi balungise amatekisi njengoba amanye awo engekho esimeni sokuba semigaqweni eyikorokoro nje? Ngibuze futhi ukuthi, njengoba u-petrol unyuka bayanyusa amanani okugibela, uma ngabe sewehla-ke u-petrol ingabe bazowehlisela na amanani okugibela?

Uhambo engingasoze ngalukhohlwa ngebhasi, sasihamba siya eDumbe sisuka eNkandla sihamba siwumndeni, siya emshadweni wakhe u-anti wami. Lwalulude uhambo, koda nje kwakumnandi ngoba sasiwumndeni sihamba sihlabelela nje, safika kahle futhi.

Ngingathi umsebenzi okunakekela nokwenza ukuthi imigaqo iphephe kungumsebenzi kahulumeni, ikakhulukazi lezi zikhulu ey'bhekelele ezokuthutha kanye nezokwakha. Kodwa nabo abashayeli banesibopho sokulandelela yonke imithetho yemigaqo ngendlela, ukuze baqinisekise ukuthi imigaqo ihlala isesimeni esikahle ngaso sonke isikhathi.

Izinyathelo ey'ngathathwa ezinye zazo kungaba ukuthi, abagibeli bavumeleke ukuthi babelane ngohambo lwabo phecelezi i-route ezothathwa imoto. Babelane nayo nabangani babo kanye nezihlobo, ukuze bezokwazi indawo yabo ngesikhathi esithile. Okunye kungaba nezinkinobho zezimo eziphuthumayo ey'ngaciphiza. Loko kungenza kube lula ukuthi abagibeli noma abashayeli baxhumane neziphathimandla uma kwenzeka kuba nengozi noma isimo sokungaphephi emotweni. Okunye bangenza ukuthi bahlonze abashayeli bezimoto ngokuthi banike abagibeli ulwazi olugcwele ngomushayeli, isibonelo nje ukuthi kufake phakathi igama amagama agcwele omshayeli, isithombe sakhe, kanye nenombolo yemoto, ukuze kuqinisekiseke ukuthi bagibela emotweni efanele futhi bazophepha ohambeni lwabo.

Isimo semigodi emgaqweni yangakithi ayingiphathi kahle ngoba kulimaza kakhulu izimoto. Iy'nyathelo engingay'thatha kungaba ukuthi sizame njengomphakathi ukuthi sihlanganise imali sithenge usimende nehlabathi sivele siy'xovele bese sizama ukuthi siyivale le migodi esemgaqweni ngoba ekugcineni ezethu iy'moto ey'limalayo ithina esisebenzisa lo mgaqo. Iy'phathimandla zona ayihambi lomgaqo ezazi iy'moto ey'hamba emgaqweni lezi abayilungisayo.

Yebo, ngake ngaya kwelinye izwe ngihamba ngebhasi. Kwakuwuhambo lokuvakasha olumnandi ngoba ngathola ithuba lokuthi ngibone izwe elisha elihlukile, sivakashele izindawo ezintsha esingazazi, kanye nemigwaqo nje engajwayelekile esingayiboni la ezweni lami. Futhi kwanginikeza nethuba lokubona ubuhle bendawo, ithuba eliyingqayizivele kimi engingajwayele ukuthi ngilithole.

Kulowo mzuzu nje, ngavele ngazizwa inhliziyo yami ishaya ngamandla amakhulu, umzimba wami unyakazisa umfutho wegazi usunyukile, senginokwesaba, sengididekile nje futhi ukuthi hhayi bo, cishe kwenzeka into embi kabi la. Ngangifile ukuthuka nokwesaba.

Hhayi, nami ngibona kanjalo ukuthi abashayeli bamatekisi vele abayilandeli nje isikhathi esiningi imithetho yomgaqo. Balayisha ngokweqile abagibeli, bagijima ngesivinini esingavumelekile emgaqweni, baphinde bahambe kumaleni okungavumelekile ukuthi bahambe kuwona. Kuningi nje abakwenzayo okuphambene nemithetho yemgwaqo